Uzoqale ulayite ifowuni yakho, ungene kwindlela ozofowuna ngayo nge-video call, umzekelo iFaceTime, iWhatsApp okanye iFacebook. NgeWhatsApp ungena kwiWhatsApp, ungene kwi-list yabantu othetha nabo okanye kwii-contact yabantu othetha nabo. Ukhethe igama ofuna elalo mntu ofuna ukumfowunela. Xa ukhetha igama izongena kwincoko yakho nalo mntu ofuna ukumfowunela. Uzobona uzobona ikhamera ezantsi okanye phezulu, ucofe kuyo kwikhamera izowuqala i-video call. Xa umntu eyiphendula kuzovela ubuso, niqhubeke ngencoko.

Kunceda abantwana ngeendlela ezininzi, ukukhuseleka empilweni, ukufunda ngaphandle kogxininiso, ukuqhubeka nokufunda ngaphandle kuphazamiseka.

Ifowuni yam yokuqala ndayithengelwa ngumamam emva kokuba kuphume ii-report zikaDisemba esikolweni. Ndandipasile wandithengela ifowuni. Ndandinovuyo, ndandinemincili, ndandivuya kakhulu ukuba nefowuni ngoba abahlobo bam babe neefowuni. Ndavuya.

Kumakhasi onxibelelwano kungoku abantu xa bekuntlonta okanye bekuabhyuza, cyberbullying, uyakwazi ukuthatha ifoto eyezi zinto abazibhala ngawe uzibeke efowunini yakho uye e-police steyishi uyobavulela uyobavulela ikheyisi.

Zimisele zimisele umda wexesha. Zisetele ixesha elithile losuku onokuchitha ngalo kwi-intanethi, umzekelo iyure enye emva kwesikolo. Emva koko uzinikezele kwezinye izinto ezifana nokufunda, ukuncedisa ekhaya. Yazisa ngohlobo lokusetyenziswa kweintanethi. Ayikho into embi ngokusebenzisa i-intanethi kodwa zama ukuyisebenzisa ngendlela enenzuzo njengokufunda izinto ezintsha, ukujonga izifundo zakho okanye ukufumana ubugcisa obutsha.

Ukulahlekelwa lixesha lokufunda. Ukuba uchitha iiyure ezininzi kwi-social media kulula ukulibala ukwenza umsebenzi wesikolo, ukufunda iimviwo okanye ukuphumla kakuhle. Oko kungakholeleka ekuhleni kwamabanga akho. Ukuxhalaba nokungakhuseleki engqondweni. Ukuba ubone abanye bebeka iifoto zabo bezonwabile, usenokuziva ingathi ubomi bakho abaneli. Uxinzelelo lokufumana ukuthandwa. Uphenduka uxinzelelwa ukukufumana ukuthandwa okanye ukuqatshelwa ngabantu, nto leyo enokwenzela enokwenza ukuba uzifake phantsi kukuthelekisa ubomi bakho nabanye, uphulukane nobuthathaka bakho bokwenene.

Umzekelo, masithi ndinomhlobo egama linguThando waye kwivenkile enkulu apha afumana iWi-Fi yasimahla. Wavula i-laptop yakhe kwaye wangena kwiakhawunti yakhe yeimeyili kunye nebhanki. Kwimizuzu nje embalwa umntu owaye kwiWi-Fi efanayo wakwazi ukufumana igama lakhe eligqithisiweyo, password kwaye wangena kwiakhawunti yakhe yebhanki ethatha imali engenamvume. Kwenzeke njani? Umhekha unokulalela ulwazimagama lwakho, kuthiwa yi-data sniffing. Xa ungena kwiWi-Fi engakhuselekanga yonke into oyenzayo inokujongwa ngumntu osebenzisa i-software ekhethekileyo. Ungangeni kwiWi-Fi yobuxoki, umntu angavula iWi-Fi enegama elikhohlisayo njengelithi-Free Mall Wi-Fi kodwa xa ungena kuyo, umniniyo unako ukubona yonke into oyenzayo.

Kwakucima iWi-Fi ngenxa ye-load shedding. Ndaziva ndiphelelwe lithemba ndingazi noba ndizokwenze njani. Ndaqala ndajonga i-airtime efowunini yam. Xa ndijonga andinayo ne-airtime. Ndaqala umoya wam wabaphantsi ngoba bendingakwazi nokuxhumana nabahlobo bam kwi-social media. Ndangena kolunye uqhagamshelwano lwe-MTN okuthiwa yiMoMo, ndajonga ibhalansi yam ndafumana uba bendine-five rand. Ndakwazi ukuthenga ideyitha eye-two rand yandiqhuba kanjalo kwaze kwabuya i-load shedding.